Ukufaka isicelo semihlomulo ye-UIF, kudingeka ikhophi yakho, ye-ID. Kumele kube yi-ID yaseNingizimu Afrika. Ifomu u-UI two khoma eight. Leli fomu lisetshenziswa ukuhlinzeka ngemininingwane ye-akhawunti yasebhange kanye nemali lapho i-UIF izofakwa khona. Ifomu UL nineteen, le fomu igcwaliswa nomqashi, inikeza imininingwane mayelana nomsebenzi wakho, izinsuku osebenze ngazo, nemali owawuyihola. Ifomu u-UL two point one, leli fomu uyigcwalisa ngomfaneki sicelo uqobo. Kuhlanganise imininingwano yakho nemvelaphi yakho. Ubufakazi bempesheni, lokhu kukhonjiswa uma uthole noma ungatholi impesheni evela kumqashi. Incwadi yokudilizwa, i-payslips, ezakamuva izikhokhelo zakho zokugcina.

Ukuze ufaneleke izinzuzo ze-UIF kumele ube wakhokha i-UIF ngesikhathi usebenza, inkontileka yakho isiphela ngokwemvelo hhayi ngokuthatha umhlalaphansi, noma ngokushiya umsebenzi ngokuzithandela. Ube wabhalisela i-UIF ngaphakathi kwenyanga eziwu-six kusukela ngosuku lokuphela lomsebenzi. Qoqa ama-documents adingekayo, ikhophi ye-ID yakho, ifomu i-UL nineteen, ifomu i-UL two point one, ifomu u-UL two point eight, i-payslip zakamuva, incwadi yokuphela kwenkontileka, ifomu UL two point seven. Vakashela ihhovisi le-Department of Labour, thatha wonke amadokhumenti uye ehhovisi eliseduze ne-Department of Labour, lapho bazokweluleka, bavume noma balungise ifomu lakho. Bhalisa njengomuntu osezingxenyeni zokufuna umsebenzi. Linda isiqiniseko nokukhokhelwa uma isicelo samukeliwe.

Ikhaya lakwaBhengu kumele liqinisekise ukuthi babuza umhlinzeki womshwalense ukuthi isikhathi sokulinda sithatha esingaka isikhathi esingakanani. Uqinisekise ukuthi udlula kwisikhathi sokulinda sekuvele kwenzekile noma kusemkhawulweni. Hlinzeka ngawonke ama-documents adingekayo. Qinisekisa ukuthi bonke amadokhumenti afakiwe ahlanzekile futhi agcwalisiwe kahle. Ikhophi ye-ID yomufi, ikhophi ye-ID yomfanekiso sicelo, death sethifikhethi, ipholisi dokhumenti, i-claim form. Ubufakazi bokuthi ukhokheliwe umshwalensi njalo. Thintana nomhlinzeki womshwalense, shayela noma uvakashele ihhovisi lomshwalense bese ubuza isimo sesicelo. Bhala incwadi yokukhumbuza, cela usizo kwelinye ilunga uma kudingeka, lungiselela izindleko.

Ikhava ephelele ikuvikela uma kwenzeka umonakalo emotweni yakho noma emotweni yomunye umuntu, noma ngabe nguwe obangela ingozi noma cha. Ihlanganisa izingozi, ukwebiwa, umonakalo wemvelo, ukushiswa. Izinzuzo, ikhava ephelele kunazo zonke ivikelwe noma ngabe ubangele ingozi, ukuthula kwengqondo okujulile. Awukhathazeki ngamanani omonakalo. Izincuphe, imali yokukhokha iphezulu, kungahle kube nemigomo eqinile noma imingcele ethile yesinxephezelo. Ikhava ephelele, lolu hlobo lwekhava alufaki umonakalo emotweni yakho uma ubangele ingozi, koda luvikela umonakalo ukwenzeka emotweni yomunye umuntu uma imoto yakho noma ishisa. Izindleko ziphansi kune-comprehensive, uvikela abanye abantu ikhava yokwebiwa nokushisa. Ayikhokhi lutho uma imoto yakho yonakala engozini oyibangile.

Ukufaka isicelo se-UIF somuntu oshonile, umndeni kufuneka uqale ngokubhalisela i-akhawunti kuwebhusayithi ye-UIF. Ngemva kwalokho, kufuneka bafake ifomu lesicelo, eliqukethe ingcukacha ezipheleleyo zomuntu oshonileyo. Kube nekhophi yomthetho wokufa. Umndeni kufuneka unikeze, umndeni kufuneke kufuneka unikeze ubufakazi ukuthi umuntu ushonile. Njengokuba umuntu wabo luqhelileyo i-UIF iyakuphanda isicelo kwayo, ithathe isigcino, isigcino malunga nokufaneleka kwabo, ukuthi isicelo sivunywe umndeni kufuneka ahlawule, kucebiswa ukuba umndeni usebenzise i-UIF ngqo ukuthola ulwazi oluthe xaxa malunga nalo msebenzi.

Izinzuzo ze-usage-based Insurance, ama-premiums ayalungiseka, abashayeli abaphephile bayakhokha kancane. Ukukhuthaza ukuphepha okusobala. Umshwalense usekelwe ukudala esithile, akusiko ukuhlola okujwayelekile kuphela. Izihibe, ukuphazamisa ubumfihlo, abashayeli abangajwayelekile, kungenzeka kube nezindleko ezengeziwe zokufaka amadivayisi okulandelela. Two, roasdside assistance. Ukuthula kwengqondo, izinzuzo ukuthula kwengqondo, ukugwema izindleko eziphuthumayo, izinkonzo ezahlukahlukene. Izihibe, kungenzeka kube nezindleko ezengeziwe ikakhulukazi uma kungasetshenziswa njalo. Ukuxhomeka kakhulu ekusizeni, kunganciphisa ukuzimela kwabashayeli. Kungase kube nemingcele enikeziwe inani lezicelo ngonyaka.